Ga ke nagane gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ga nama nama. Ka gonne go tshameka mo megaleng ke selo se re se 'irang fa re dutse ka fa gae fa e le maitsiboa kapa ka nako tse dingwe. Empa fela re santsane re tshameka ka nama nama kwa ntle. Le kwa dikolong bana ba santsane ba tshameka ka nama nama. Le kgwele ya dinao e batla go tshamekwa ka nama nama le ga e sale.

Thekenoloji ya metshameko e dirile kgatelopele ya yone e kgolo ka bokgoni jo bo botoka jwa ditirafiki. Metshameko ya gompieno e tlhagisa ditshwantsho tse di tshwanang le tsa mmatota, ka ntlha ya di-GPU tse di maatla le mekgwa ya go ranola e re letlang batshameki go itemogela mafelo a a tshwanang le a botshelo. Dikarolo tsa papadi ya mmele ke dikarolo di fana ka maikutlo a ikgethang a go ba mongwe le go bonagala gore dipapadi tsa digital-e di ka e etsa, di ka etsisa.

Melemo ya motshameko wa digital-e e akaretsa go nna motlhofo le go fitlhelela ka bonako. Bokgoni jo bo tokafaditsweng jwa go akanya jaaka go rarabolola mathata le ditšhono tsa tirisano mmogo ya thuto le ya loago. Mathata ke kotsi ya go ya go tshwakgola ditlamorago .

Metshameko e e itsagaleng thata ya thekenoloji ya digital-e ya mo inthaneteng e akaretsa mefuta ya thuto e e tshwanang le le adventure academy le ditlhogo tse di tlwaelegileng tsa boitlosobodutu tse di jaaka mind craft. Metshameko eno e dirisa technology ya dijithale go tlhama maitemogelo a a dirisanang a go ithuta. Go batlisisa ka boitlhamedi le go itlosa bodutu. E akaretsa dikarolo tse di jaaka botlhale jwa maitirelo go dira gore motshameko o nne wa motho ka nama nama le go sireletsa batshameki.

Go tshameka metshameko ya di dijithale ya mo inthaneteng ka metlha go ka dira gore motho a tshwakgole le metshameko. Mme fela seno se felela ka mathata a masisi a botsogo jwa tlhaloganyo a a tshwanang le go tshwenyega thata mo maikutlong. Ho tlhobaelwa le go nna bogale mmogo le mathata a mmele a a tshwanang le go nona, go sa robale sentle, go gakgamala mo matlhong le go gobala gangwe le gape. Gape go tshameka thata go dira gore motho a itlhaole mo bathong. A se ka dira sentle kwa sekolong kgotsa kwa tirong le go itlhokomolosa maikarabelo a gagwe le bophepa.